Ha ke tsoha ke ile ka fumana debit card ya ka e expire-ile, mme ne ke batla ho ntsha tjhelete ka mapele ATM-ong. Ke ile ka kena App-eng ya bank-a e ke sebedisang ka etsa cash send-e, mme ke ile ka kgona ho ntsha tjhelete ena ATM-eng ka mapele ke sa ke sa senye nako. Mme ke bona cash send ele tsela nepahetseng hore o nanang ha o hloka tjhelete ka mapele karete expire-ile. O entshe tjhelete ya hao ka di-ATM kapa mabenkeleng a dumelang hore o ntshe tjhelete ya hao. Ka so cash send ile ya nthusa hore ke fumane tjhelete yaka ka pelenyana ke sa senye nako.

Dumelang ke letsetsa mona bank-eng, ke batla hole jwetsa ka ka ha nna le lelapa la ka re re itokisetsa ho ya matsatsing a phomolo Mauritius. Mme ne re kopa thuso ya lona hore na re ka fetola tjhelete ya rona yaka mo South Africa re fetola ho tjhelete ya ka Mauritius, re ka tlameha re tlamehile re etse jwang. Mme ke ditepe difeng tse re tlameha ho di latela. Nka thabela tshebedisano mmoho le hore re kgone ho sebedisa tjhelete ena ka tsela e nepahetseng. Re sa e senye haholo ka ha re tseba di-currency tsa rona ha di tshwane ebile ha di lekane.

Dumelang ke tshepa hore o phetse hantle ntate Mokoena. Ke tlile mona ho wena jwalo ka HR ya rona office-eng mona. Ke batla ho botsa hore nka etsa jwang ho kenya nna le molekane waka, le bana ka hara medical aid. Mme ke batla ho tseba hore ke medical aid ofeng o re o sebedisang monanang company-ing. Mme nka le hore nka etsa jwang hore ke kgone ho patalla nna le ba leloko la ka kgwedi le kgwedi. Ka ha ke tseba hore company-ing monana rena le di medical aid. Kapa ke di company e fe tsa di-medical aid tse nka di sebedisang hore ke etse ketso enana. Kea leboha.

Ke motho ya nang le taeho ya ho patala jwalo kaha ke tshepisitse. Mme kea tseba hore na kgwedi tseo ke tshepisitse hore ke tlamehile ho patala tjhelete, ke tlo tlameha ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng. Hore hobe le eo e yang sekolotong saka ke kgone ho se patala ka nako ke seka senya tjhelete. Kapa ke seka ke tsa tsona dikgwedi tse ding. Mme ke bona ke le motho eo nka kgonang hore ho phethisa tshepiso tsa ka hore ke kgone ho patala dikoloto tsaka.

Dumelang ke letsetsa monana ke batla ho tseba ka di plan tsenang tsenang le tsona for insurance kapa funeral insurance. Ke mme a nang le bana bararo le molekane le nna. So ke batla ho patala ke batla ho tseba hore ke plan e feng e nka e latelang. Le hore ketlo lefa tjhelete e kae ka kgwedi le kgwedi hore ke ke behe ke kenye ba leloko laka hona insurance-eng enana. Hore e kgone ho bathusa ka tsa mapato ka ka ha re tseba hore lefu ke ngwetsi ya lelapa le leng le leng. Nka thabela tshebedisano mmoho ya lona.

Nka kopa thuso hotswa ho mmuso ka ha ke tseba hore mmuso o kgona ho fana ka ka dintlo tsa mahala. Mme o sa patale eng kapa eng ha banka e thibela, esa kgone ho nthusa kapa nka ya bankeng. Le di statement-e saka seka ho bontsha hore ke motho a sebetsang mme nka kgona ho patala mokitlane onana wa bona kgwedi le kgwedi. Ke sa ke saba sebeditse kapa ke sa be le di ntho tse ngata. So mme ba ka nthusa le hore ke be le le budget e nepahetseng. E seka tlo batla tjhelete e ngata, kapa nka etsa nka batla yona insurance ya ntho ya matlo. Hore e kgone ho nthusa ka hona nako enana.

Mehato o tshwanetseng hore o enke hore o be le app enanana founung ya hao. Ke hore o tlamehile o be le smartphone, mme ha o qeta ho ba le smartphone sa hao o etele branch-eng ba hao ba ba banka. Ba kgone ho o thusa ho etsa dintho tsena ba kgone ho register-a App ya hao o kgone ho e sebedisa. Mme App ya hao batlo register-a ka phone tseo di sebedisang ha o bula bank-a ya hao. Mme app ena e tlo kgona ho o thusa hore o patale batho, o patale di-TV bills dintho tsena tse fapaneng. So o tlo tlameha ho ya bankeng ba kgone ho register-ela App e nana hore o ska hlola o sokola hohang.

Ke tla eletsa moreki hore na nang hore a kgone ho patala ka tjhelete e nepahetseng, ke hore a mphe yona bikinyana kgwedi le kgwedi ho fihlela ha ba kgona ho cover-a tjhelete eo. E ke tlameha e ke e batlang ya hore ya ho ya ho thusa baka ya bo ngaka. So nka buisana le moreki o nahana hore re be le tumelo le tumelano e e le ngwe ya hore taba ena ya rona, re tlo sebetsa jwang. Ka ha a fokola ka tjhelete a mpe a mpatale kgwedi le kgwedi ka bonyane. Hanyane hanyane hofihlela re kwala sekoloto sena.